Izinto endingathi ndifune ukuzazi ngale nkqubo kukuba, umrhumo lo uza kuqalisa kwimali engakanani kwaye ithini eyona miqathango nemibandela ekufuneke ilandelwe malunga nale nto yomrhumo? Kwaye ukuze ukube uyasinda kumrhumo kufuneke wenze njani?

Iingenelo zokusebenzisa uloliwe xa kuthuthwa imithwalo kukuba uloliwe mkhulu. Loo nto yenze ukuba aginye imithamo emikhulu, yenza ukuba imithwalo eminintsi akwazi ukuyithutha ngaxeshanye. Kwaye uloliwe akanaziindleko zininzi xa kuza kwicala lamafutha.

Lwam olude olusebenzisa oohola bendlela luhambo olusuka eMpuma Koloni ukuya eNtshona Koloni apho ndihlala khona. Bendihamba , bendithathe uhambo olude izolo olu osisuka kulo. Eyona nto ndiyikhumbulayo ngolu hambo kukuba lude kwaye lihamba libe namagingxigingxi kanye nezinto ezintle. Iinto ezintle endithi ndizikhumbule ngalo uhambo kukubona iindawo ezintle, izilwanyana, imimangaliso nje yendalo. Eyona micelimngeni kukuba kugcwele izithuthi ngezithuthi endleleni, ukudibana nezinye izithuthi zibhukuqile, iingozi, ngamanye amaxesha kwenzeke okokuba nesi isithuthi osikhweleyo sibe nako ukuphazamiseka.

I-learner's license ibalulekile, ukuyifumana yeyona nto ebalulekileyo kakhulu kuba uye ufunde imithetho yezendlela, ufunde kabanzi ngemoto kunye neendawo zayo ezahlukeneyo, ufunde nokokuba imoto iqhutywa njani. Loo nto ithi yenze ukuba xa sele ufikelela kwelaa thuba lokokuba ukwazi ukuqala uqhube imoto ube sele uyazi ukuba eyiphi indawo yemoto ngowuphi umsebenzi wayo.

Elona lizwe endingathanda ukulikhenketha ukuba bendinayo imali yiGreece. Owu amanzi wakhona aluhlaza okwesibhakabhaka, izakhiwo zakhona ezimhlophe kwaye nembali yakhona yenza umtsalane, yenza nomdla. Ndingathanda kakhulu ukuyofunda kakhulu ngelaa lizwe.

Eyona nto endinokuyenza njengonotekisi ukuze kuncitshiswe lo mkhwa wokulayishwa kwabantu abade badlule kwinani elifunekayo apha eMzantsi Afrika, kukuqinisekisa ukuba kweyam itekisi mna ndilayisha abantu abakweli nani elifunekayo, ndingadlulela ngapha kwalo. Kwaye ndiqinisekise ukuba ndenza loo nto ngawo onke amaxesha.

yeeteksi yenza ubomi bube nzima kubakhweli kuba le mibutho ayihambiselani. Xa uthe wakhwela iteksi yombutho othile kwindawo elawulwa okanye ephantsi kombutho ethile, loo nto ithi yenze kube khona ingxabano okanye ukungavisisani phakathi kwezi teksi zale mibutho. Loo nto ithi ke ngoku ikhokelele ekubeni kuqaleke udushe, dushe olo oluye lenze kuphulukane ubomi babantu abangenatyala.

Ndifuna ukukhwela iteksi eya edolophini ndiye ndikhombe ngakweli cala iiteksi ezosingisa ngakulo ukubheka ngasedolophini.

Ndike ndathatha uhambo olude nabahlobo bam kwiminyaka emine edlulileyo. Kwakumnandi ngeyona ndlela kuba sasihleli kwisitulo esinye sibona kwifestile enye. Sasihamba sibonisana ngezinto esizibonayo apha endleleni, sasithatha iividiyo ngendlela yokwenza isikhumbuzo esiyawuhlala naphakade. Kwakumnandi ngeyona ndlela. Ndithi ndakuyicinga le mini uncumo lugcwalise ubuso.

Ezimbi endicinga ukuba zikhe zehlele abantu xa bekhwele uloliwe kukukhuthuzwa, kuba kuthiwa kuye kube khona noonqevu abaye bazibethe phakathi apha kuloliwe ngenjongo yokuthatha izinto zabantu.